Ubuntu indlela umuntu aziphatha ngayo enenhlonipho nokwazi ukubaluleka nokuhlonipha abanye abantu abadala. Ubuntu abukutshengisi kuphela ekhaya, ubutshengisa nakubantu ongabazi, ubuntu ukunakekela omunye umuntu ongamazi, okungesiyo owegazi lakho. Kubalulekile ukuthi uma sihlangana ndawonye sibe nobuntu, sinakekelane, sikhulise imindeni ngendlela efanelekeleyo. Sibafundisa besebancane abantwana ukuthi babe nobunto ukuze bakwazi ukubhekana nezinselelo zekusasa.

Sithi sigiya ngengoma noma sigiya ngendlamu, yilapho sisuke sitshegedula sisina, sitshengisa ukujabula. Phakathi kwekhaya kungenzeka kube nomcimbi omkhulu noma kukhona umdlalo owenziwe kodwa kusuke kuhlanganyele imindeni. Lonke ulusha, izinsizwa nezintombi zisine zitshekedule zitshengise ukujabula, indlela esitshengisa ngayo ukujabula ngokwesiko lethu. Kubalulekile-ke ukuthi abantwana abasakhula bafundiswe indlamu, bakwazi ukuthi basine mengabe kunemicimbi emikhulu kujatshulwe.

Uma kuvele ifu elimnyama emndenini, amantombazane ayaye athathwe ayiswe konina bese abafana bethunyelwa ekwaluseni, sebezobuya sebezodla iphaphu ntambama sekuqediwe ngoba umngcwabo kwakufihlwa ukuthi izingane zingalazi udaba lwokuthi khona umuntu esedlulile emndenini. kwakubasiza-ke abantwana ngoba babengakuboni konke lokho okuye kwenziwe uma kukhona ilunga lomndeni elidlulile emhlabeni.

Thomba kuchaza ukuthi umfana usekhulile, usephumile ezingeni lokuba umfana, usedlulele ebangeni lokuba indoda. Baye bahlale phansi naye abadala, bakhulume naye, bamukuchazele ukuthi usekhulile-ke njengamanje, uyena osekubhekeke ukuthi akhe umndeni, uyena esekubhekele ukuthi akavikele umndeni. Uyena okubhekeke ukuthi akabiyele isibaya sakomkhulu, uyena okubhekeke ukuthi wuye ozoba inhloko yekhaya.

Uma umfana esedlulele ebangeni lokuba insizwa, ilapho esuke ethomba khona. Uba nokuzigqaja ngoba usephumile ebufaneni, usedlulele ebangeni elikhulu lokuba insizwa, usezohlala nezinsizwa naye ebandla. Usezokwazi ukuthi abeke indaba ezwakalayo nezinye izinsizwa, akaseyena umfana, usezokwazi ukukhipha nokuvikela izinkomo zasekhaya.

Kwakuthi uma umntwana ekhula ethomba, kwakuye kube khona umcimbi owenziwayo lapho kwakumenywa khona bonke abafana, abhikwe emsamu mese kwenziwa umsebenzi omkhulu wokubonga ukuthi umntwana usekhulile, kumbe nguye okhipha isithelo ngoba useyindoda njengamanje. Namanje lisaqhubeka lelo siko, kuye kuthi umntwana me sekhulile kube nomcimbi owenziwayo kuhlalwe phansi nayo, akhuliswe, afundiswe ngokuba indoda.

Ngokwesiko lethu uma ngabe umuntu edlule emhlabeni, akushiwo ukuthi ushonile, kuthiwa udlulile ngoba usuke sedlulele kwelingale la singaboni ngakhona, siye sithembe ukuthi wuye oseyosikhanyisela indlela. Kubalulekile-ke ukuthi ngazozonke izikhathi laba abathandiweyo bethu mese bedlulile, singabakhohlwa sihlezi njalo me kunemicimbi, siba memeze sibakhumbule ngoba sibesisazi ukuthi nabo bayasikhumbula futhi bayasilungiselela indlela, bayasikhanyisela ngazozonke izikhathi.

Ubuntu busho ukuzidela ngenxa yabanye abantu, ukuzinikela nokuvikela umphakathi, ukuvikela umndeni wakho, ukuvikela isibaya sasekhaya. Ukuhlonipha, uhloniphe abantu abadala, uhloniphe abantu asebekhulile, kusho ukuzinikela ngakho konke onakho, kusho ukunakekela umphakathi wangakini, kusho ukunakekela nomndeni wakho. Abasweli abantu uma ngabe sonke sinobuntu ngoba siyanakekelana singumphakathi, indlela esitshengisa ngayo ubuntu, awukho umndeni oswelayo umangabe abantu benza ubuntu ngoba sonke siyahlanganyela senze ubuntu kulowomndeni, siwunike lokhu esingawunika wona ukuze ukwazi ukuthi uphile.